Kha tshikolo tsho nda vha ndi tshi dzhena i hone mitambo nda ndi tshipfha yo siiwa, fhedziha thi ngo to ya nda vha wana phoso ngauri tshikolo tshashu tsho vha tshi sa tou vha tshikolo tshine tshavha na zwithu zwoṱhe zwine zwa nga ṱhogomela uri hu vhe na mitambo yoṱhe. Sa mitambo yo bambela yo vha i siho kha tshikolo tshe ndavha ndi tshi dzhena kha tsho, mitambo yo nonga vho volleyball ya i siho hovha hu tshi to ḓalesa bola ya zwanḓa na bola ya milenzhe. Zwino ndi pfha uri miṅwe mitambo yo vha ya sedziwa ende hu nori huna vhana vhane vha i kona huna vhana vhane vha i funesa vhane vha vha vha vha kho ṱoḓa u i tamba fhedzi ho vha hu si na zwine ra nga zwi ita nga nṱhani ha nyimelo ya tshikolo ye tshavha tshi khayo.

Ndi vhona ndi vhona ungari musi arali hu tshi khou vula hetsho tshifhaṱo tsha ndeme ndi uri mitambo yoṱhe ivha yo i vha i hone sa musi ri tshi zwiḓivha uri mikovhe ya tshilidzi i ya fhambana, a ri koni zwithu zwine zwa fana ende a ri nga si kone mitambo yo fana. Zwino ndi vhona ungari tsha ndeme ndi uri uri muṅwe na muṅwe a kone u ya a dzhenelele muṅwe na muṅwe a kone u ya a ḓipfe hayani a ḓipfe na ene o ṱanganedzwa a ḓipfhe na ene a muthu ndi vhona ungari hu tea u itiwa uri mitambo yoṱhe ine yanga kona uri i vhe i vhe hone uri roṱhe ri kone u dzhenelela sa tshitshavha, hu songo pfha hu songo vha na a ne a ḓipfa a tshi tou nga o siiwa nga nnḓa kana ha khou ṱanganedziwa kana ha khou funiwa, zwino ndi vhona ungari ndi zwezwo zwine zwa vha zwa ndeme.

Nṋe ndi kho vhona hedzi kilabu dzi na nyaluwo khulwane nga maanḓa sa musi dzi tshi ḓi ita na uri vhaswa vha si ḓi wane vha tshi kho ita zwithu zwo khakhea arali vha nga vha vhaswa vhane vha ya vha tenda u dzhenelela kha zwithu zwa dzi kilabu vha tshi tamba dzibola vhatshi ita mini ndi vhona zwi zwa khwiṋe u fhirisa uri vha ḓi wane vha khou daha dzi mbanzhe vha tshi kho ita zwi sa ḓivhalekani vha tshi fara vhathu dzi mboho. Zwino ndi vhona u nga ri hedzi hu kho vha na mvelelo khulwane nga maanḓa uri vhaswa vha si ḓi wane vha kho ita zwithu zwo bvaho, ndi kho vhona zwi tshi kho thusa nga mannḓa uri vhaswa vha ḓi wane vha vhathu vha no khou bvelela, vha ḓi wane vha vhathu vha khwine vhutshiloni vha si vhathu vhane vha ita zwi sa ḓivhalekani ngauri u bvelela kha tshifhinga tsha zwino ndi vhona zwi zwa ndeme, vhuḓifari kha tshifhinga tsha zwino ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri ee ndi ngoho hu khou shumisiwa tshelede vhukuma kha zwishumiswa zwa vhuṱambo ha dzi tshaka, mbonelo yanga ndi ya uri ri ṱoḓee ndi uri vha ḓivha vha tshi khou shumisa tshelede fhedzi ha ḓivha hu na iṅwe ino khou dzhena uri na tshifhingani tshi ḓaho vha kone u i shumisa.

Nṋe ndi vhona mitambo i tshi vhonala i i khwinwe i nḓila yo tsireledzea kha vhaswa ngauri vhaswa vha tshi dzula zwiṱaraṱani a hu vhi na vhumatshelo vhaswa vha tshi dzula tshiṱaratani zwithu zwinzhi zwi ha tshinyala sa musi vha tshi ḓo vha tshi khou da vha tshi vhaṅwe vha tshi khou daha dzi mbanzhe vhaṅwe vha ti khou fara vhathu dzimboho zwine zwa ita uri vha fhedzisela vha tshi kho ḓi wana vha tshiṱokisini, zwino ndi vhona uri arali vha vhaswa vhane vha ite zwa mitambo zwi ita uri vha kone u ḓi ṱhogomela, zwi ita uri vhaḓi wane vha sa kho ita zwithu zwine vha ḓo ḓi ite uri matshelo vha wane vha zwiṱokisini, ndi vhona hu nḓila yo tsireledzeaho nga maanḓa ende ndi vhona ungari zwinga vha zwithu zwine zwa vha zwa vha zwone uya ho ya uri vhaswa vha ḓi wane vha kha zwithu zwa mitambo yo fhambananaho u fhirisa u dzula zwiṱaraṱani.

Ee nṋe ndi khou tendelana naḽo heli fhungo uri mitambo i vhonala sa zwithu zwinzhi nga maanḓa ro lavhelesa vhaswa, i gudisa vhaswa zwithu zwinzhi, i gudisa vhaswa uri vha kone u ḓi ṱhogomela, i ita uri vhaswa vha ḓi wane vha sa tsha ita zwithu zwine zwa ḓo ita uri matshilo vha ḓi sole, ndi vhona uri mitambo ndi ya ndeme nga maanḓa kha rine vhaswa i ri gudisa na vhutshilo uri ri ye ri kone u vhona vhutshilo nga nḓila ya khwine.

Ee nṋe ndi tendelana na lo heli fhungo la uri mitambo i thusa uri vhaswa vha vhe kule na vhugevhenga, vha si ḓi wane vha kho ita vhugevhenga, vha si ḓi wane vha tshi kho ita zwithu zwo bvaho ndi khou tendelana naḽo nga maanḓa ḽi thusa zwinzhi kha vhathu vhaswa, ḽi itea uri vhaswa vha kone u ḓivha nga vhutshilo vha kone u vhona vhutshilo nga ndi ya khwine, vha ḓi sendedze kule na zwidzidzivhadzi na zwithu zwo yaho nga u fhambana.

Ndi takalela u vhona mitambo itshi kho tamba nga tshetsho tshifhinga, ndi vhona ungari ndi zwone zwa khwiṋe zwi ita uri u kone u ḓi mvumvusa, u kone u takala, u kone u pembela na vhatambi ya ndi vhona uri ndi khwine u vhona mitambo nga tshifhinga tshetsho tshine ya khou tamba ngatsho uri u sa sale murahu u kone u ḓivha na zwori ndi zwifhio zwi no kho itea nga tshetsho tshifhinga.

Ee thimu yanga yo no vhuya ya fhira kha khalaṅwaha i konḓaho nga hetsho tshifhinga ha ndo ḓi pfha ndo takala ndi tshi kho vhona thimu yanga i tshi khou kona, ndi tshi kho vhona thimu yanga i tshi kho wina, ndi tshi kho vhona thimu yanga i phanḓa phanḓa ndo vha ndo ḓi pfha ndo takala nga maanḓa ndi tshi khou pembela ndi tshi khou pembela musi ndo i ṱalela.

Ndi vhona i tshi kho ri zwi tshi khou rifha tshifanyiso tsha uri arali ra farana kha sa lushaka ri ngaya kule nga maanḓa, arali ra farana sa lushaka ri nga kona u bvelela ende hezwo zwi sumbedza uri arali ra farana ikonomi yashu kha tshifhinga tshiḓaho i nga vha kule nga maanḓa, i ngavha nṱha, i ngavha ya vhuḓi nga maanḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari u tamba bola zwi a khwaṱhisa muvhili na marambo a muthu, zwavhuḓi vhuḓi u ita dzi exercise zwi a khwaṱhisa marambo a muthu na muvhili wa muthu, zwa ita uri na masole awe a khwaṱhe a kone u vha na malwadze manzhi musi a tshi ḓa muvhilini.

Ee ee u bambela zwone ndi a zwi funa fhedzi ndi zwithu zwine athi zwi koni zwi ya mmbalela, a thi zwi koni fhedzi ndi a zwi funa.

Mitambo i ne ya wanala tshikoloni tsha hashu ndi mitambo ya nonga bola ya milenzhe, bola ya zwanḓa, dzi voḽi boḽo.

Mbuyelo ine muthu a ngavha nayo musi o ḓi dzhenisi kha mitambo kana dzi nyonyoloso ndi uri muvhili wawe u dzula u na mutakalo, muvhili wawe ndi uri u ya khwaṱha na masole a muvhili a ya khwaṱha, ha vhi na mapfura a manzhi tshifhinga tshinzhi.

Hai nṋe zwithu zwa bola a thi muthu ane nda kona uri ndi zwi tevhelele, a thi muthu ane a to ḓivha vho zwinzhi nga dzi bola.

Mitambo i ne ya leludza u ita nyonyoloso ya u khwaṱhisa marambo a muvhili wa muthu, ndi vhona mitambo ine ya no tonga ya dzibola, kana u gidima, ndi vhona o tshi nga ndi yone ya khwine ngauri u vha u tshi khou kona u ita nyonyoloso ya muvhili.

U ita ngade ndi vhona zwi na mbuyelo khulu nga kha muthu ngauri u vha u tshi kho kona u kona u ḓi ṱavhela miroho ya u ine yavha na pfushi, zwa si ṱoḓe uri hu vhe hu khou vha na tshelede ya uri u kone u renga zwiḽiwa zwa fushi, u ḓo vha u tshi kho to ḓikela hanefho kha ngade ya u.

Maitele ane nda ḓivha ndi uri muthu u tea hu tea u vha na zwidindi zwino gwiwa, havha na ma tombo ane a vhaleliwa tshi pangiwa kha zwidindi, a vhaleliwa uri muṅwe u kho fara zwidindi zwi ngana, havha na vhathu vhavhili vho no kho tamba hafho fhethu.

U gidima zwi thusa u onyolosa muvhili, zwa thusa u thivhela malwadze manzhi ane anga da kha muvhili wa muthu, sa malwadze ane a nga vhangiwa nga swigiri kana nga mapfura.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri mitambo ya vhana iya vha thusa kha u fhaṱa vhukonani musi vha tshe vhana, iya vha thusa uri vha vhe vhana vhane vha funana.

Luimbo lune nda kho ḓi lu humbule zwavhuḓi lwa zwi dade ndi ṱhungununu ne mulambo.

Zwine zwa ntakadza ndi uri hu vha hu na zwinzhi zwine ra khou guda zwone, ri vha ri khou guda funana, u shuma sa thimu ndi vhona u nga ri zwi a thusa nga mannḓa u fhaṱa vhukonani nga maanḓa ro lavhelesa uri vha ri tshi khou kona u ri ḓivhane uri uyu u tovha muthu ḓe.

Hune vha ya vhathu vha tshi nyanga u tamba mitambo kha inthanethe, a thi tuvha na vhuṱanzi nazwo fhedzi ndi humbula u nga ri ndi kha dzi sport betting.

Zwine nda zwi takalela nga dzi thonamennde ndi uri rivha ritshi kho kona u ḓivha na vhathu vha kha vhunwe vhupo vhune ra khou ita khomphethishini navho, uri ndi vhathu vha tshilisaho hani.

Tshine wanga ita tshone ndi uri u kunga vharengi u nga vha kunga nga u tori u khamusi khamusi arali hu na tshithu tshe vha tshi renga hu na tshithu tshiṱukuṱuku tshine wanga vhafha tshone u tou vha livhuwa uri vha khou sapota.

Hai ndi vhona ungari vhaswa vha vhuponi hashu vha musalauno a vha a kho dzhiela nṱha mafhungo a nyonyoloso, nga a si kanzhi une wa nga wana muthu a tshi kho ita nyonyoloso u tou ita nyonyoloso nga tshetsho tshifhinga tshine a apfha uri kha musi u khou borea.

Hai nṋe a thi muthu ane a ita nyonyoloso ende ndi vhona ndiya zwi vhona a zwo ngo lugela muvhili wanga ndi tea ita ndi tshi ita dzinyonyoloso tshifhinga tshinzhi, na masole anga a muvhili ndi vhona u nga ri ha ngo khwaṱha nga nṱhani ha uri a thi muthu a no ita dzi nyonyoloso.

Ee hafha kha vhupo ha hashu huna fhethu hune vhathu vha ya vha ita nyonyoloso hone sa dzi community centre. A hu tou vha na tshumedzo dzoṱhe fhedziha huna zwine wa ḓi kona uri u kone u zwi ita, dziṅwe dza dzi nyonyoloso wa kona u dzi ita.

A thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi khou dzhenelela hei geimi ya Sadoku, zwinoha thi vhoni uri ndi nga tou vha ndi khou i pfhesesa zwavhuḓi.

Mutogwa u tambiwa nga vhathu vhavhili vho ita zwigodi zwigodi.

Ee, ndo ḓiwana ndi khou tamba khadi musi ndi tshe ṅwana ende tshenzhemo yanga yo vha yavhuḓi yo vha yavhuḓi nga maanḓa.

Mutambo we nda gudisiwa une nda u ḓivha ndi ndode, ndi ndode.

A thi tu ḓivha zwavhuḓi muravharavha a hu tou vha na zwine nda nga tou zwi amba uri ndi a zwi ḓivha nga ha muravharavha.

Vha vha vha tshi khou itela uri mutholi a kone u vha ḓivha khwiṋe uri ndi zwifhio zwine vha zwi takalela ende nahone zwi yelana na heyo mushumo une vha khou apuḽaya nga tshetsho tshifhinga na.

Ee, mutambo une nda u takalela ndi khadi, khadi ndi yone ine nda pfha uri nda i takalela nga maanḓa.

Mutambo une nda u pfhesesa nga maanḓa ndi ndode, ndi nga u dzhenelela ḓuvha na ḓuvha.

Mutambo, mutambo une nda tama u dzhenelela khawo ndi ndode, ndode ndi dzi funa nga maanḓa, ndi dzi funa nga maanḓa, ndi tou pfha ndi khou dzi funa ngauri ndo aluwa ndi tshi dzi tamba,

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri ri kone u ḓivha uri oyo mutambo u khou swikelela gai.

Ndi nga anḓadza nga ha mutambo wa ndode nga anḓadza nga mutambo wa ndode ndi tshi khou shumisa Facebook.

Hai, hai a thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱalela mutambo wo vhona dzi bere.

Ndi vhona ndi vhona zwi tshi thusa ngauri hu na hune kha musi ha vha hu na mitambo ine ya khou tambiwa ha vha uri vhathu vha khou tea u vha vha tshi renga dzithikhithi, ndi vhona u nga zwi vha zwi khou alusa ikonomi.

Hai, hai, a thi a thu ḓiwana ndi khou guda nga ha nyambo na maitele a sialala nga dziṅwe na dziṅwe nyambo na maitele a sialala.

Hai, a thi vhoni dzi bere u mutambo une wa nyanyula vhathu na luthihi ngori a hu na vhathu vhanzhi vhane nda vhona vha tshi khou ṱalela kana vha tshi khou dzhenelela.

A hu tou vha na vhukoni he nda vhuya nda vhu fhaṱa lini nga ṅwaha wa zwa mitambo lini.

Mutambo une wa ṱanganya vhathu vha Afrika Tshipembe ndi bola ya milenzhe ngauri ndi vhona vhathu vho bva nga vhunzhi musi heyo bola i tshi khou tamba.

Hai, nṋe a tha thu vhona zwi zwithu zwine nda nga tou zwi khou sika mishumo vhuponi ha hashu ende a si zwithu zwine zwa dzulela u vha hone vhuponi ha hashu.

Nṋe a thi a thu ḓiwana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby zwino a si zwithu zwine nda nga kona u to zwi ṱalutshedza kana nda amba uri ndo vha na tshenzhemoḓe.

Ee, ee, ndi vhona uri hu vha na tshumisano yavhuḓi nga maanḓa hu ya vha na tshumisano yavhuḓi.

Ee, ndi vhona zwi tshi thusa ngori arali bola ya milenzhe ya vha i khou tamba khamusi FNB stadium vhaṅwe vhathu vha ya bva kha dziṅwe dzi province vha tshi khou tou ḓ kha province ya Gauteng uri vha kone u vhona bola, ndi vhona zwi tshi zwi khou ḓisa mvelaphanḓa nga maanḓa.

Hai, a thi a thu ḓiwana ndi khou ya mashango ḓavha, hu nga vha hu uyo u ṱalela bola ya milenzhe kana u yo itani a thi a thu ḓiwana ndi khou ya na ḓuvha na ḽithihi.

Ee, ee, ndi vhona zwi zwi thusedza nga maanḓa u fhaṱa mishumo kana u fhaṱa netiweke dza phurofeshinaḽa kha vhathu.

Ee, ngauri vhathu vha ya kona u ya fhethu huthihi vha tshi khou ya u ṱalela mitambo, hu vhathu vha vha mivhala yo fhambananaho.

Ee, ee, ndi a tama u ḓiwana ndi haningei ḽiṅwe ḽa maḓuvha kha shango ḽa Brazil hu na FIFA Wworld Cup na nṋe vho ndi tshi khou ṱalela sa vhaṅwe uri ndi ḓiwane ndi haningei ndi uri nda vhulunga tshelede ine ya ḓo kona u ntswikisa haningei ḽiṅwe ḽa maḓuvha.

Ee, u ya kona u fhaṱea vhushaka ha vhukonani wa wana vhathu vha tshi vho ḓivhana, vha tshi khou kona u ḓivhana, vha tshi khou kona u ḓivhisana hune vha dzula hone kha mashango ane vha dzula khao.

Hai, hai, hai, na luthihi a thi a thu ḓiwana ndi na dzangalelo ḽa u ḓivha nga ha dziṅwe dza dzi sialala nga ṅwambo we nda ḓiwana ndi khou funa kutambele kwa vhathu vhanevho na luthihi na luthihi.

Ee, ee, ndi vhona u nga ri zwi a ḓi wela kha dzi thandululo kha thandululo kha dzi phambano dza dzi nndwa dza ḽifhasi ngauri hu ya vha hu khou fhaṱea vhushaka na vhukonani wa u swikelela hune vhathu a vha tsha ḓo dovha vha lwa.

Ee, nga kuvhonele kwanga ndi vhona dzi club dza mitambo dzi shela mulenzhe kha u fhaṱa vhukonani ngauri vhathu vha vha vha tshi khou kona u ḓivhana uri oyu ndi muthuḓe, oyu u bva gai, oyu u itisa hani.